Dumelang. Ke kgathatsehile haholo ka ka ho theoha ha boemo ba poone ya lapeng. Ke ne ke botsa hore hao seo so ka nthusang ka sona kapa keletso eo ka nfang yona hore na nka ntlafatsa jwang tlhahiso ya poone ya ka lapeng?

E mong wa baahi o bile le bothata ba hore dipeo tsa hae di senyehe. Jwale hore dipeo tsa hao di ska senyeha, o tshwanetse hore o se ke wa kopanya dipeo tsa kgale le tse ntjha hoba hona o ka etsa hore tsa ho ka etsa hore tse ntjha di senyehe.

Ha ne kena le naha ya ka, ne nka qala kgwebo ya bo rapolasi. Ne nka rekisa diphoofolo mme ka mela le dijalo, ka rekisetsa dikgwebo tse kgolo.

Dumelang. Ke utlwile hotho mobu ona wa polasing ena ha o hole letho. Jwale ke ne ke botsa hore hobaneng ha o ka nrekisetsa polasi e mobu o bodileng?

Ha ebe le batla ho fumana tumello ya ho sebedisa lefatshe la mmuso, tshwanela hore le nnetefatse hore lefatshe leo ke la mmuso. Ka mora moo le ngole lengolo, le ngolla mmuso. Le ngole le mabaka a etsang hore le batle ho sebedisa lefatshe leo.

Ke nahana hore bongata ba batho ba lahlile tsebo ya setso hobane bongata ba bona se ba dula toropong tse kgolo. Ha ba sa kgutlela, ha ba sa rata le ho ya mahaeng, ba kgutlela mahaeng ha nngwe kapa habedi ka selemo. Ke ka hoo tsebo ena e se e sa atile ho tshwana le mehleng. Tjhe, nna ha kena yona tsebo ya setso.

Dijalo tsa ka di batla mobu o bonolo, hobane dijalo tsa ka ke tamati le meroho.

Ha ke ha ke so utlwele letho ka sena empa ke nahana hore le leng la mabaka a ka etsang hore ditholwana tsena batho ba ske ba dikga ke hore ke ditholwana tsa bohlokwa. Mohlomong di sebedisetswa ho etsa meriana kapa ntho tse ding tsa bohlokwa. Hape ditholwana tsena ha di a tlameha ho fela.

Dumelang. O bua le monga lori e tshwerweng moo Zambia ka lebaka la dipampiri. Ke kopa hore le lokolle lori ya ka hobane ditokomane tsa teng di felletse, empa fela ho bile le phoso e etsahetseng. Kopa le shebisise hantle.

AI ke ntho e hlokahalang ke moo hobane e ka thusa balimi ka ntho tse ngata. Jwalo ka mosebetsi o etswang ke balemi ba bangata, o ka etswa ke AI e le nngwe kapa tse pedi. Hape mosebetsi o mong wa yona ke hore o re tsebisa ka tsa boemo ba lehodimo ba matsatsi a tlang. E nngwe hape AI e ka re thusang ka yona ke ho kata botlokotsebe bo etsahalang ka hara polasi.

Rena le dikokonyana tse ka hlaselang mahapu. Ke ka hoo, tshwanela re tlo ithuta ka mefuta ya ho di laola. Mofuta o mong wa di laola ke hore re dule re hlwekisa mahapu a rona, re dule re a sheba ka mehla. Mofuta o mong hape ke hore re dule re entse serapana sa setjhaba, se tlameha se dule se hlwekile, re dule re hlwekisa ka mehla yohle hore dikokonyana tsena di ske di a sahlela mahapu.

Hore dinawa di se ke di a senyeha, o tshwanela ho di kotula ka nako e nepahetseng. Se seng seo o ka se etsang hore dinawa di se ke di a senyeha, ke hore o di boloke ka sehatsetsing ho fihlela nako e tlang ya ho lema.

Hore re boloke metsi a pula tshwanetse ho ahwe matamo moo metsi a tlo dulang teng for nako ya komello.

Ke nahana palo ya batho ba tla hlokahala, ba tla ba mashome a mararo hoba polasi ha e kgolo haholo. Batho bana ba tla sebetsa hora tse robedi ka letsatsi mme ba tla kgola ho ya ka mesebetsi ya bona eo ba e sebetsang ka hara polasi.

Re ka ruta batjha ho rata temo ka ho ba bontsha bohlokwa ba ho jala kapa bohlokwa ba temo. Hape re ka ba ruta ka ho ba tlwaetsa temo le tse ding tse kopaneng le ho jala.

Tjhe, ha ke nahane hore motho e mong le mong a ka ba le naha ya hae, a ka kgona hore a leme le ho fepa lelapa la hae. Hobane batho ba bang ha ba kgone ho lema, hape batho ba bang ha ba tsebe letho ka temo.

Ke nahana hore tlala e fokotsehe, mmuso o tshwanetse hore o rute batho ka temo. Ha e qeta o be o fa motho e mong le e mong naha moo a tlo jalang teng, a kgone ho fepa lelapa la hae.

Ho qala ho nkuwa dinku be dilo kwallwa moo dilo kutwang boya teng. Kamora moo, boya bona bo nkuwa bo arolwa ho ya ka mmala wa ona le boemo. Kamora moo boya ba hlatsuwa, ho tloswa ditshila le oli. Ha ba qeta ba bo lowa ho etsa seaparo kapa kobo eo e batluwang, e mofuthu.

Dumelang. Ke founa ho tswa kantorong ya mmuso, moo re thusang batho ka tsa temo. Ke o founela ke o tsebisa hore re o kgethile hore re tlo o thusa polasing ya hao. Re tlo o thusa ka ntho tse kang ho sheba boleng ba mobu wa polasi le tse ding tse amanang le tsa temo.

O sheba boemo ba lehodimo, re sebedisa mekgwa e tshwanang, mekgwa ya technology e kang televishene kapa mehala ya thekeng. Ee, motho o hloka thuso jwalo ka batho ba kang ditsebi tsa bolepi.

Ke nahana hore nka fumana dintlha tse leshome hobane koloi ya ka e dula e hlwekile ka mehla. Le sesepa se ke hlwekisang ka sona se tjhaelwa menwana ke ditsebi tsa bophelo bo botle. Ke ka hoo ke reng, ke nahana hore nka fumana dintlha tse leshome.

Ha ke nahane hore ke ntho e lokileng hore batswadi ba nke bana ba bona ba ye le bona polasing. Bana ba tshwanela ho ya sekolong ka nako eo batswadi ba leng mosebetsing. Bana ha ba tshwanela le hore ba ka sebetsa polasing.